Nga murahu ha musi vho hana u ndifhela masheleni anga, ndi nga humbela u amba na manedzhara nda mu ṱalutshedza zwo iteaho. Nda mu sumbedza na vhuṱanzi ha uri ndo renga waini kha vhengele ḽeneḽo, arali na nae manedzhara a hana u ndifhela masheleni, ndi nga vhudzisa arali hu na huṅwe hane nda nga kona u isa hone mbilahelo dzanga. Arali hu hone ndi nga isa mbilaelo dzanga nga u to ṅwala luṅwalo arali hu si na, ndi nga humbula u isa mbilaelo yanga kha consumer protection.

Vhafuwi vhapo vha nga tsireledza zwifuwo zwavho, ngo zwi ṱhavhela mushonga wa dzivhelo. Vha nga dovha vha zwi tsireledza nga u zwi rengela mishonga wo fafadzela uri arali hu na zwikhokhonono kana zwibadzhane zwi kone u fa, iṅwe nḓila ya ine vha nga i shumisa ndi ya u rumela zwifuwo zwavho dipeni.

Ee ndo vhuya nda vha na masiandoitwa a si a vhuḓi a u sa langa malwadze kha zwifuwo zwau vhupo hahashu. Masiandoitwa o vha uri zwifuwo zwo fhedza zwo fa, nga vhulwadze he havha hu songo langiwa.

Sa rabulasi a thi nga pandeli vhashumi vhe nda thola, ndi nga vha ṋea ngudo ya uri vha shumisa hani drone. Ndi tshi khou itela uri havha na zwino itea, vha vhe vha hone tsini u zwi lavhelesa, na uri thekinoḽodzhi a yo ngo fanela u fhelisa mishumo ya vhathu. Mara yo itelwa u leludza nga nḓila yane vhathu vha shuma ngayo.

Khaedu ine nda ṱangana nayo ya vhulunga maḓi nga tshifhinga tsha gomelelo, ndi ya uri a thi koni u sheledza zwiṅwe zwimedzwa nga nḓila yane zwa tea u sheledziwa ngayo nga murahu nga mulandu wa uri ndi kho lingedza u vhulunga maḓi. Iṅwe ndi ya uri zwifuwo zwia balelwa u vha na maḓi au ṅwa.

Ee ndi zwa ndeme uri dokotela wa zwifuwo a dzulele u ṱola mutakalo wa zwifuwo ngomu bulasini, u itela u dzivhela maṅwe malwadze a sa athu u swika.

Phambano vhukati ha makumba a khuhu dza hayani na makumba a khuhu dzine dza to fuwelwa u kudzela makumba ndi pfhushi. Khuhu dza hayani dzi na mutakalo wavhuḓi, zwi tshibva na kha zwiḽiwa zwine dza fhiwa zwone na uri a dzi ṱhavheliwi zwino malwadze manzhi dzi vha dzi si na. Ngeno khuhu dzine dza to fuwelwa u kudzela makumba dzi tshi dzulela u ṱhavheliwa uri dzi ṱavhanye dzi aluwe na uri dzi ita makumba manzhi.

Zwimela zwine zwa fanela u limiwa vhuria ndi zwimelwa zwane zwa to gweliwa fhasi ngauri zwi vha zwo tsireledzea kha phepho, kana zwimelwa zwane zwi a kona u konḓelela phepho vhunga muroho wa mutshaini.

U lima zwimela zwo fhambananaho nga u sielisana zwi na masiandoitwa a vhuḓi kha mutakalo wa mavu, ngauri mavu a kona u awela nahone zwimelwa zwi avha zwavhuḓi zwi avha na mutakalo wavhuḓi.

Madamu a tamba mushumo wa ndeme kha u thusa vhalimi, ri tshi khou sedzanesa nga maanḓa kha vhalimi vhane a vha koni u swikelela u ḓi vhorela maḓi. Vha a kona u shumisa maḓi are madamuni, fhedzi hu dovha havha na khakhathi ya u sa shumisa maḓi zwavhuḓi, zwine zwa fhedza maḓi a khou ṱahela kha vhadzulapo.

Ḓuvha ḽo ḓoweleaho kha muthu ane a shela mulenzhe kha zwa vhulimi vhuponi ha hashu, ḽi thoma nga matsheloni tsheloni ndi muthu ane a fhinduwa vhukuma nga matsheloni u wa sheledza ḽi sa thu fhisa ḓuvha u itela uri maḓi a nwelele kha zwimelwa, u dovha avha muthu ane a ṱavha zwimela nga matsheloni ḓuvha ḽi sa thu ḽi sathu fhisesa.

Ngeletshedzo ine nda nga i ṋea muthu ane a kho fhaṱa sisiṱeme yawe ya u thoma u vhulunga maḓi a zwifuwo. Ndi u vhulunga maḓi a mvula, maḓi a mvula ndi a vhuḓi kha zwifuwo a dovha hafhu a zwi thivhela na kha malwadze.

U shanduka ha mutsho zwi kwama bindu ḽa u fuwa khuhu zwi si zwavhuḓi, ngauri khuhu a dzi tu ṱoḓa mutsho wo no rotholesa dzi fhedza dza fa. Nahone a dzi ṱoḓi mutsho wo thambaho khuhu dzi tea uvha fhethu hu no dudela, zwino arali mutsho u khou shanduka zwi na masiandoitwa a si a vhuḓi kha bindu ḽa u fuwa khuhu.

Vhunzhi ha vhashumi vha mabulasini a vho ngo tholwa nga nḓila yo fanelaho, kanzhi hu tholiwa vhabvannḓa vha si na mabambiri o fanelaho u shuma kha shango ḽino, nahone vhathu vho tholwaho vha hola muholo muṱukusa.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi kho i shumisa kiwi, fhedzi a thi tou ḓivhavho nga mushumo wayo.

Ee u ya nga kuvhonele kwanga ndi vhona zwifuwo zwi nonga kholomo, zwi tshi hayeliwa malwadze nga u to zwi ṱhavhela kana zwa isiwa dipeni.

Nga murahu ha musi ndi songo wana thuso kha muhasho, ndi nga kwama vha Department Of Agriculture And Poultry ngauri vha na thikhedzo yane vha nga mpha sa rabulasi muṱuku. Vha dovha hafhu vha vha na zwishumiswa zwane nda nga zwi zwane nda nga zwishumisa uya phanḓa u thivhela u fa ha khuhu.

Sa muhulwane wa muhasho wa zwa vhulimi, ndi nga dzhena heḽi fhungo na rabulasi nga u vhudzisa zwiteṅwa zwane zwa dzhiwa nga murahu ha musi vhashumi vho fhedza u doba mitshelo, u pfhesesa uri vha a kona na u i khethulula kana i mbo ḓi ṋamba ya rengisiwa yo tou ralo yo ṱanganyisiwa. Tsho thoma ndi nga to ṱoḓa u pfhesesa nḓila yane vha shumisa zwone.

Vhulimi vhuṱuku vhu tikedza miṱa nga u kona u vha ṋea zwiḽiwa, kha ikonomi yane ya kho konḓa zwithu zwi tshi ḓura vhadzulapo vha mahayani vha kona u ḓilimela zwithu zwingaho maṱamaṱisi, muroho, nyala u fhira u to renga mavhengeleni.

Zwimela zwine zwa vhonala zwo leluwa u lima nga zwishumiswa zwiṱuku, ndi muroho u ngaho mutshaini na sipinatshi, ngauri zwi a ṱavhanya u aluwa nahone a zwi konḓi u ṱhogomela.

Tsha u thoma ndi nga thoma nga humbela pfarelo nge nda ṱavha zwimela fhethu he ndavha ndi songo tendelwa. Ndi nga tandulula iyi thaidzo, nga u humbela uri zwi nga konadzea na uri henda tendeliwa hone u limela hu shumisiwe nga muthu we a vha o tea u ṱavha afho he nṋe nda ṱavha hone zwimedzwa zwanga.

Hai ndi vhona zwi songo fanela uri zwiḽiwa zwi ḓurele vhalimi vhazwo, zwiḽiwa zwi re na pfhushi zwi tea u farea uri zwi kone u rengiwa nga muḓi muṅwe na muṅwe wa fhano Afrika Tshipembe.

U fuwa nngu zwi mannḓafhadza ikonomi yashu ngauri nngu i kona u bveledza zwithu zwinzhi zwi ngaho uḽu, mafhi kana ṋama yone iṋe ya nngu. Nda fhiwa tshikhala tsha u fuwa nngu nngu ngomu bulasini yanga, ndi nga ṱoḓa vhathu vha tsireledzo vhane vha ḓo dzi tsireledza uri dzi songo tswiwa, nda dovha nda dzi hayela uri dzi thivhele dzi thivheliwe kha malwadze.

Ee vhuponi ha hashu ndi a kona u alusa phonḓa, dzi ṱavhiwa nga khalaṅwaha ya tshilimo.

Maga ane a fanela u tevhedzwa musi hu tshi ṱavhiwa nḓuhu, ndi u ṋanga mbeu yavhuḓi na u lugisela mavu.

Ngomu ngadeni yanga ndi funa u ṱavha maṱamaṱisi, sipinatshi, mutshaini na muroho wa thanga.

Zwithu zwe nda lingedza u zwi ṱavha zwa sa tshile ndi ḽethasi, khaedu yo vha ya uri vhuria vho vha vhu tshi vho dzhena, zwino phepho yo vha yo no kalulesa.

Vhurotho vhu no itwa ho ḓala gurowu vhu na mutakalo wavhuḓi ngauri vhu vha vhu na pfhushi nnzhi.

Mukapu une nda takalela u u ḽa nga matsheloni, ndi mukapu wa All Bran ngauri ndi wavhuḓi, u a ḓifha nahone ndo u ḽa ndi a fura lwa tshifhinga tshilapfhu. Zwine zwa shumiswa kha u ita mukapu ndi mafhi na mukapu wa All Bran.

Hai athi athu vhuya nda ḓiwana ndi khou ḽa vhuswa kana mukapu wo bikiwaho nga makhaha.

Zwine nda ḓivha nga makhaha ndi uri anvha o itiwa hu tshi khou shumisiwa gurowu.

Hai athi athu ḓiwana ndi tshi khou lima kana u ṱavha gurowu ngomu tsimuni ya hashu.

Ee ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou ḽa Weetbix, ndi dzi lugisela nga u thoma nda dudedza mafhi, nda kona u dzi shela nga ngomu ha mafhi o no dudela nda twedza nyana na swigiri.

Zwine nda zwi ḓivha na u ṱalukanya nga ha Jungle Oats ndi uri ndi yavhuḓi musi wo tou i bika, wo shumisa maḓi o vhilaho, wa i wa i bika tshikhathi nyana yo no vhibva wa i shela mafhi.

A hu tou vha na zwinzhi zwine nda zwi ḓivha nga mutshelo wa Kiwi fhedzi ndi ḓivha uri ndi mutshelo uno, u ḓifhaho nahone a hu tou vha na swigiri nnzhi.

Maapuḽa ndi a shumisa musi ndi khou ita fruit salad yane ndi i ḽa na yogathi.

Dzhusi ya maswira i itwa nga u hamula maḓi kha shi kha maswiri.

Kha vhupo ha hashu mbudzi dzi fuwelwa u ita ṋama, vhathu vhanzhi vha fanela u fuwa mbudzi ngauri dzi a thusa kha tshisevho.

Tshandulo ya kilima i thithisa nḓisedzo ya zwiḽiwa ḽifhasini ḽoṱhe ngauri zwiṅwe zwa zwiḽiwa a u tsha kona u zwi ṱavha nga khalaṅwaha ye wa vha wo lavhelela u zwi ṱavha ngayo.

U tshinyala ha vhuendi nga ṅwambo wa mutsho wo kalulaho, zwi kwama u tsireledzeya ha zwiḽiwa ngauri zwiḽiwa a zwi koni u swika hune zwa tea u swika hone nga tshifhinga. Zwine zwa ita uri zwi swike zwi si tsha vha zwavhuḓi.

Zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa nga ita uri nḓisedzo dza vhulimi dzi kone u konḓelela tshanduko ya kilima ndi u fhaṱa dzi green house dzane ha limiwa nga ngomu khadzo.

Nḓisedzo dzapo dzi a thusa kha u langa khakhathi dza zwiḽiwa dzi tshimbilelaho na kilima nga u ṋea vhathu zwishumiswa zwi ngaho manyoro a u thusa zwimelwa uri zwi kone u aluwa zwavhuḓi.

U lenga u phaḓaladzwa ha zwiḽiwa zwi a ḓurisa mutengo wa zwiḽiwa ngauri hu vha ho no vha na ṱhahelelo zwine zwa ita uri zwiḽiwa zwi songo tsha kona u swikelelea kha vhathu vhoṱhe.

U sa tsireledzea ha zwiliwa zwi kwama mveledzo dza mutakalo wa tshitshavha ngauri zwiḽiwa zwi vha zwi si tsha vha na pfhushi nga nḓila yane vhathu vha vha vho humbula ngayo.

Tshanduko ya kilima i ita uri mavu manzhi a songo tsha vha na pfhushi, zwi no khou amba uri zwi zwimela zwine zwa ṱavhiwa nazwo zwi fhedza zwi songo tsha vha na pfhushi.

Tshanduko ya kilima i engedza khombo ya malwadze a tshimbilelanaho na zwiḽiwa ngauri zwiḽiwa a zwi tsha kona u wana pfhushi nga tshifhinga tsha hone.

Zwi zwiṱirathedzhi zwa mutakalo zwine zwa nga fhungudza masiandaitwa a vhuḓifari ha u ṱahelela ha zwiḽiwa ndi u sengulusa uri ndi zwifhio zwiḽiwa zwine zwa nga ṱavhiwa saizwi ho no vha na tshanduko ya kilima.

Mutakalo wa muhumbulo wa vhalimi u kwamea nga nḓila i si yavhuḓi nga khaedu dza zwiḽiwa, dzi tshimbilelanaho na kilima ngo uri a vha tsha kona u kaṋa zwe vha vha vho humbula uri vha ḓo kaṋa zwone, na uri zwiḽiwa zwi fhedza zwi tshi khou ḓura kha vharengi ngauri zwi vha zwi songo tsha fhelela.

U shandukiswa ha kilima zwi fhungudza pfhushi kha zwimelwa zwa zwiḽiwa ngauri zwimelwa a zwi tsha kona u wana zwithu zwi no nga mvula kana ḓuvha nga tshifhinga tshine tsha tea uri zwi zwi wane ngatsho.

Nga muhumbulo wanga u thithisea ha kilima a zwi fhungudzi u fhambana ha zwiḽiwa kana u kwama pfhushi.

A thi tou vha na nḓivho ya mvelelo dza pfhushi dzine dza ḓitika nga zwiḽiwa zwo ṱanganyiswaho nga tshifhinga tsha vhuleme ha kilima.

Mbekanyamushumo dza pfhushi dzi nga ḓiṱama nga u fhaṱa zwithu zwi ngaho dzi green house na u vhulunga zwithu zwi no nga manyoro kana maḓi a mvula.

U shaya pfhushi kha vhana zwi nga kwama mveledziso yavho ya tshifhinga tshilapfhu nga kha u lenga u aluwa kana muvhili wavho wa vha u si na dziṅwe dza pfhushi dzine vha tea uri vha vhe nadzo.